Mina laha ndzi tshamaka kona ku na girawundi leyi ku tlangiwaka bolo ya milenge eka yona, ku nga a Alexandra stadium. Alexandra stadium-u i i girawundi leyi yi nga na swa ku talatala laha ku ku nga tlangiwaka bolo ya milenge kona, laha yi tirhisiwaka hi vanhu lava va laha ndhawini yaleyo ni tshamaka ka yona yi nga ya Alexandra. Vanhu hinkwavo va tirhisa yona ngopfu girawundi leyiwani ku tlanga milenge ya ya ya ya bolo. I xiyimo xa yona yi kahle ngopfu, mabyanyi ya kona ya ha ri kahle ya yi yi hlayisekile, ya ha ri kahle na naswona yi le ka xiyimo xa kahle. Vanhu va yi rhandza because ya yi safe and then yi le ndzeni a yi a yi un'wana na un'wana wa swi kota ku va a nga ti nghenela eka yona a yi a ti tlangela team hi leyi a yi lavaka.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka eka ku tlanga bolo ya milenge hi lowuwani. Wo sungula lowu nga na nkoka swi endla leswaku vantshwa ngopfungopfu lava va majaha va hambana na na na timhaka to ya va ya tshama lomuya etikhoneni va va tirhisa swidzidziharisi. Se bolo ya milenge yi endla bolo ya milenge yi endla leswaku va va na focus-i ya vona yi huma eka swilo swa swa swo ka swo ka swi nga ri kahle, va langutisa eka swa bolo ya vona. Va ti tlangela bolo ya vona, va va na rihanyo lerinene ku tlula ku va va ya le va ya va ya tshama va nga ri na lexi va faneleke va focus-a ka xona. Swi endla leswaku va qhina va ti nghenelerisa eka swidzidziharisi va nga titwangi hi mhaka hikuva ya va ri na va na xilungu, va ri va ri na ku borheka. So bolo ya milenge yi susa ku borheka eka vana so yi kahle ngopfu bolo ya milenge eka vona.

Xiyimo xa bolo ya milenge xa Afrika-Dzonga xi hetelele ku tlanga hi lembe ra twenty ten-e eka world cup-u. Hambileswi a va nga a swi nga languteriwangiki leswaku va nga tikuma va kha va ri vona va qualify-a, va hetelele ku tlanga kwalano laha va nga va nga dhlina ku tlanga na na tiko ra France. Laha va nga wina ka xipano xa France hi tibolo timbirhi eka eka yin'we ku kusela nkarhi wolowo a va ze va qualify-a again. Va feyile ku qualify-a hi lembe ra twenty fourteen na hi ra twenty eighteen na na hambi ku ri lembe ra twenty twenty two va fanerile ku qualify-a vana vatlangi va team ya rixaka ya Afrika-Dzonga ya bolo ya milenge. Hi yo mhaka swi endla leswaku ku va ku ri khale va nga ze va ya tlanga eka bolo ya eka eka mphikizano wa matiko hinkwawo wa bolo ya milenge.

Mitlangu ya ya ya vutiolori yi pfuna swinene eka rihanyo, yi pfuna swinene eka rihanyo ra munhu swi endla leswaku munhu a tshama a ri eka rihanyo lerinene swi swi swi endla leswaku na mavabyi ya ku talatala ya fambela kule na yena. Ku fana na na mavabyi ya ku va munhu a nyuhela, a va na leswi va nge i i ku va obese. Swilo sweswo swi endla leswaku munhu a nga ha vi na mzimba lowu a nga wu rhandziku yena n'wini wa yena, hikuva nyuhele ngopfu hikokwalaho a nga ri na vuolori lebyi leswi swi vangiwa hi ku va munhu a nga endli vutiolori lebyi byi nga byinene. Se mitlangu kahle ene yi pfuna na leswaku mavabyivabyi malama mo talatala lama ma taka hikuva munhu a nga ti endli vutiolori, ma fambela a kula hikuva ma hikuva miri wa munhu wu tshama wu ri eka rihanyo lerinene.

Mina ndzi rhandza bolo ya milenge. Ni yi rhandza swinene hikuva yi a yi yi na milawu yi na milawu ya yona leyi yi nga laveki leyi yi yi nga yi nga yi fambaka kahle hi ndlela leyinene, a ku na milawu ya kona a ku na ku u ta yi . Bolo ya milenge a yi tlangiwi hi mavoko, bolo ya milenge a yi hlangani na ku va munhu a tlanga hi mavoko, bolo ya milenge yi tlangiwa hi milenge ntsena. Naswona munhu i fanele a va a swi tiva leswaku ku na marahelo mo karhi, ku na matekelo mo karhi, ku na matsutsumelo mo karhi, ku na tindlela leti a faneleke a tlanga vatlangikuloni hi tona ta kahle. A yi a yi na discipline yo karhi, a yi na ku munhu u fanele a rahetela bolo, munhu i fanele a swi tiva leswaku ti-team team leyi a tlangaka na yona hi ya vanhu yi endla leswaku munhu a kota ku ku ku hlonipha vanhu van'wanyana ku va na ku tlanga as team work, as a group work.

Ntlangu wa ku fana na polo wu hi wona i mitlangu leyi vanhu va le Afrika-Dzonga va nga wu laveki, hikuva wu associate-a ngopfu na vanhu lava nga na mali na na ti private club. Hi swona swi endlaka leswaku vanhu va le Afrika-Dzonga va nga wu tekeli enhlokweni ntlangu lowu wa polo. Hambileswi eka man'wana matiko wu tivekaka hi wu nga wu nga wu nga wu tivaka wu va wu landzelelaka ngopfu, swi endla leswaku vanhu va le Afrika-Dzonga va nga wu landzeleli hikuva wu na tiphurayivhete club, wu na swilo sweswiya swa leswi swa phurayivhete kahlekahle. Hi swona swi endlaka leswaku vanhu va le Afrika-Dzonga va nga wu landzeleli ntlangu lowuwani polo hi yo mhaka va nga wu landzeleli ngopfu because a yi na vutivi ngopfu bya wona, ene i wa vanhu lava na nakona ku wu na yiniyini a wu olovi ku nghena ka wona wu lava ngopfu mali ya ku tala ku va munhu a joyina ntlangu lowuwani.

Loko mina ndzi sungula ku tsakela ntlangu wa wa bolo ya ya milenge a ndzi ri na vo maybe four to five years wa malembe, loko ndzi ntlhanu or-o mune wa malembe loko ndzi ta sungula ku wu tlanga. Ndzi wu ndzi wu rhandze ngopfu ntlangu lowuwani hikuva a wu rhandziwa ngopfu laha mina a ndzi tshama kona hi nkarhi wa kona. Ni wu rhandze ngopfu ngopfungopfu hikuva a ku ri no tigirawundi, a hi tshama hi kha hi ya hi ya hi ya vona vanhu lava a va ri na a va ri vakulu hi nkarhi lowuya, va kha va ya tlanga swi endla leswaku na mina ndzi wu rhandza. Hi swona swi nga endla leswaku na mina ndzi kota ku va ni wu tlanga ni ze ni kota ku va na mina ni wu ni va mutlangi wa wona ntlangu lowuwani bolo ya milenge. Hi hi yona mhaka ni wu rhandza hikuva ku susela khale na khale ni wu rhandzela ndzi tsakisiwa hi leswi vanhu va wu rhandzisaka swona na mina ni vhela ni wu rhandza.

Tindlela leti Afrika-Dzonga ri nga ringaniselaka mimbuyelo ya ikhonomi ya ku rhurhela swi swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava na swi na swi na switandzhaku swo biha hi leswiwani Afrika-Dzonga ri nga ri nga ri nga va na swi na na na na na na ndlela kumbe ku dyondzisa vanhu hi mbangu. Ku fanele ku dyondzisiwa vanhu hi mbangu ku a va byali mimirhi leyi nga endlaka leswaku mbangu wa hina wu va kahle na ku ku ku ku hunguta mbangu nakona na ku va ku byariwa mimirhi yi va kahle va dyondzisiwa na vanhu leswaku vanhu ku fanele ku ku hlayisiwa mbangu ku fanele ku va na tidyondzo leti ti nga humesiwaka hi mayelana na mbangu. Ku dyondzisiwa vanhu vanhu va tivisiwa hi switandzhaku swa kona.

Nkoka wa ti-campaign to dyondzisa no hlohlotelo mhaka yo tinghenelerisa eka mitlangu. Swi ka i i a yi ta ti-campaign letiwani loko a to fikelela na le makaya na le makaya na le tindhawini leti ti nga ri ki na mitlangu kumbe vana va kona ku va nga vo ka va nga ri na na vantshwa va kona vo ka va nga ri na na tindhawu leti va nga hungaselaka ka tona kumbe ku tlanga mitlangu se hi yo mhaka swi na nkoka ku ti-campaign letiwani ti kota ku va ti fikelela na vanhu lava vo ka va nga ri na mitlangu ngopfungopfu laha vantshwa va kona va nga ha riki na vu na vu na vumundzuku lebyinene va nga tinghenelerisa eka swidzidziharisi hi yo mhaka ya ku ka va nga ri na ti va ti nghenelerisa va nga tinghenelerisanga eka swa mitlangu.

Ku hambana ka ku va mu mu murhangeri na ku va kaputeni eka mitlangu swi hambana hi ndlela leyiwani murhangeri i mu i i i i munhu loyi a rhangelaka loyi ku loyi a nga ka a nga a nga a nga vi a nga riki kona kumbe loyi a nga tlangiki loyi yena a ku nga yena loyi a a a a hlohletelaka loyi ku nga yena loyi a langutelaka leswaku ntlangu wo karhi wu va so kasi ku va kaputeni i ku va i ri na wena u ri mutlangi eka ntlangu wa kona lowu wu mi wu tlangaka ku va wena loyi vatlangikuloni va twaku wena ku va wena loyi i fambisaka vatlangikuloni hi ndlela leyinene. Loyi ku nga wena loyi i rhangelaka vatlangikuloni hi nkarhi wolowo loyi vatlangi va langutelaka eka yena ku va ku ri wena.

Vutiolori na madyelo lamanene swi na nkoka swinene swilo leswimbirhi swi na nkoka ngopfu eka mitlangu. Loko munhu a nga tiololi swi endla leswaku a nga vi na na na na na na na nkoka kumbe vutivi ngopfu na na na na ku va a tolovela leswi a swi tlangaka se hi yo mhaka munhu i fanele ku va a ti a ti a ti a tiolola a tlhela a dya na swakudya leswi swi fambelanaka na mitlangu a nga dyi swilo leswi swi nga riki na rihanyo lerinene. Swi na nkoka leswaku mu mu munhu a tiolola a tlhela a dya na swakudya leswi swi fambelanaka na ku aka miri leswi swi nga ta tiyisa miri hayi leswi swi nga swi nga ri ki na rihanyo lerinene.

Makhombo lama munhu a nga kumbexana vanhu lama va nga hlanganaka na mona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete ya katsa ku va ni ta ku vuxokoxoko bya vona kumbexana vun'wini bya munhu byi nga ha yiviwa leswi va swi vitanaka cyber crime leswi vukhamba lebyi byi nga kona le bya le ka inthanete vuxokoxoko bya yena byi nga ha va byi yiviwa hambi ku ri pin kumbexani enomboro ya xihundla na yona yi nga ha va yi tikuma yi yiviwile hi lava va cyber crime se lava va va va va titsotsi ta le eka inthanete so i makhombo i swin'wana swa makhombo lama munhu a nga hlanganaka kumbexana vanhu va nga hlanganaka na swona hi ku tlanga mitlangu ya le ka inthanete.

Tanihi mutswari ndzi nga pfumelela leswaku n'wana a hlangana na vanhu lava a va tivaka ntsena eka inthanete hikuva vanhu lava va nga manguva lamawani vanhu va bihe timbilu ni nga ka ndzi nga pfumeli leswaku a hlangana na vanhu lava a nga va tiveki eka inthanete hikuva vanhu a hi swi tivi vanhu lava nga le ka inthanete van'wani va kahle van'wani a va kahle naswona leswi va swi lavaka swi hambanile e motive wa vona a wu fani so hi yo mhaka ni nga pfumela leswaku n'wana kumbexana vana va hlangana na vanhu lava va va tivaka ntsena eka inthanete lavan'wanyani laniwani a hi swi tivi leswaku e motive wa vona i yini naswona swi na khombo ku va i hlangana na vanhu lava nga va tiveki hikuva strangers a ti kahle a wu swi tivi leswaku ti nga ti ti ti leswi leswi ti swi lavaka i yini hi nkarhi wolowo.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva manguva lamawani va ku na leswi swa swa tithelevhixini maqhingo me le nyongeni tikhomphyuta a swa ha fani na khale. Manguvalamawani a ka ha orhiwa mindzilo a ka ha tshamiwi na va na vakokwani na vana e vana va va ri busy ma manguva lawa va tlanga tikhompyuta va tlanga hi tifoni va ri busy va ka ka ka tithelevhixini so a swa ha fani na khale. Mintolovelo leyi a ya ha ri kona yi cincile a swa ha fani na nkarhi lowuya wa tolo na tolweni loko ka ha ri na nkarhi wolowo a ka ha garingetiwa sweswi a ka ha garingetiwi because vakokwani a va ha ri kona naswona ku na thekinoloji leyi nga nghena nkarhi lowuya a ku nga ri na thekinoloji.

Leswi swi endlaka leswaku hi nga ha swi voni eka vana va masiku lawawani hileswaku vana va masiku lamawani a va ha fani na vana lavaya va khale. Nkarhi luyani a ku nga ri na thekinoloji leyi a yi ri kona leswi a swi endla leswaku vana va landzelela vatswari va vona ma ma nkarhi wa sweswiwani vana va va va ri tinyiketerile eka swa thekinoloji, eka swa riqingho ra le nyongeni, eka swa tikhompyuta, eka tithelevhixini. Vana a va ha ri na nkarhi wo va va yingisela kumbe ku landzelela tinsimu sweswi va yingisela tinsimu kusuka eka tifoni eka eka tinqingho ta le nyongeni, eka tikhompyuta na le ka tithelevhixini hi swo sweswo swi endlaka leswaku ti leswiya a swi endleka nkarhi lowuya swi nga ha endleki na nkarhi wa sweswi.